Ee, go na le merogo e mentsi e e sa itsagaleng thata, mme e ka nnang molemo gore motho a ka e leka. Ka sekai morogo wa thepe le lerotho a tletse di-mineral-a le dithutwa mme di thusa go maatlafatsa mmele. Le morogo wa dinawa le o ne ke nngwe ya merogo e e nonofileng ka vitamin-i le fibre. Go leka tse dintseng jalo go ka thusa gore dijo tse di farologaneng, mme mmele o bone mefuta-futa ya dimatlafatsi.

Go jala mefuta tse jaaka diapole ke dipanana go tsaya maiteko a rileng. Sa ntlha, go tshwanetse go kgethwa mmu o nonneng le o nang le metsi a lekaneng mme o nne le letsatsi le le lekaneng. Peo kgotsa setlhare se se nyenyane se jalo ka tsela e siameng go ya ka mofuta wa sone. Go tlhokega gore o se nosetse ka metlha. Go sireletsa mo dijalong le mo diphologolong le go se rema se kgatlhang fa se ntsi se gola. Fa o tlhokomela setlhare sentle se tla go fa maungo a mantle mo nakong ya sone ya go butswafala.

Ee, ditamati di tlhoka mmu o nonneng le letsatsi le le lekaneng. Sa ntlha, o jalela peo mo dibokosong kgotsa mo se se nang le mmu o matlakaditsweng. Fa di setse di gola o di fetisetsa masimong kgotsa mo serapeng. Go botlhokwa go nosetsa ka metlha le go di o kamela ka go di boifa kgotsa go tshegetsa gore di tsa wela fatshe. Fa di setse di butswe ele o di roba ka seatla ga bonolo o di somola mmogo le le ka le le nnyane gore di se ka sa senyega.

Rooibos o simolola ka peo e jalwa mo mmung o motlhaba o na le letsatsi le le lekaneng. Setlhare se se tlhoka ka dikgwedi di le mmalwa mme se tlhokomelo ka go nosetsa ka go leka nnyaa le go sireletsa mo . Fa se tse se godile makgabe a robiwang ka seatla a beiwa mo letsatsing go omisiwa mme morago ga moo a phutha le go beelwa go dira tee ya rooibos e re e tlwaetseng mo koping.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo boitekanelong jwa mmele o tletse di-antioxidant tse di thusang go lwantsha ditlhabi tse di kotsi mo mmeleng. O thusa go fokotsa kgatelelo ya madi gape go ka thusa mo go tsamaiseng dijo sentle mo mmeleng. Rooibos ga ena caffeine ka jalo o siametse le batho ba ba sa tshwanang go nwa tee e thata mme o thusa le go robala sentle.

Dingwe tsa dikgwetlho tsa balemirui ba rooibos se ba lebaganeng le tsone di akaretsa bosadi jwa pula mo senyega jang le ditshenekegi tse di senyang dimela. Gape theko e ka feto fetoga ka ntlha ya mmaraka go rarabolola seno balemirui ba ka dirisa mekgwa ya temo e e tswelelang pele jaaka go lema ka go phapanyetsano ditlhare go sireletsa mmu ka dikgotlwana kgotsa matlakala le go dirisa diboko tswana tsa pula go boloka metsi. Gape go batla mebaraka e e farologaneng go thusa go netefatsa theko e e siameng.

Dikgwetlho tse dikgolo tsa balemirui. Tse balemirui ba mongwe ba lebaganeng le tsone gompieno di ka akaretsa phetogo ya maemo a bosa stop sign komelelo kgotsa dipula tse di feteletseng. Di tshenekegi le malwetsi a senya maungo le ditlhwatlhwa tse di tswang di tlhatlhoga. Gape go na le bothata jwa mmaraka jaaka ditheko tse di feto fetogang le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya bareki go rarabolola seno. Go tlhokega mekgwa ya temo e e tswelelang pele go tlhalosa thuto ya balemirui le go tsenya thekenoloji e e thusang go lebelela bosa le go boloka mongwe sentle.

Ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsona di akaretsa go dira dijeme tse di nang le botshelo jo bo leele mo setlhareng. Go dira matute kgotsa dino tse di tlwaelegileng le tse di nang le mebala ya tlholego le go omisa maungo. Go a dira dried fruits tse ka jewang kgotsa a dirisiwe mo dijong tse dingwe. Gape mongwe a ka dirwa a dipolokelo tse di nang le sukiri e kwa tlase kgotsa di-smoothie pass mme a ka fetolwa go nna dipompong tse di nang le dikotla tse di nang le maatlafatsa kgotsa di-sources tsa tlholego.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe di ka akaretsa diapole dipanana, ditapole, ditamati. Go le jalo ke ka ntlha ya gore maungo a tseno a nonneng bonolo go lema a na le phepo e e oketsegileng jaaka di-vitamin le di-mineral. Gape batho ba rata ka ntlha ya tatso le tsela e di dirisiwang ka ona mo dijong tse di farologaneng go tlhoka sengwe le sengwe mo go bona go dira gore a nne a tlhatlhwa mo lefatsheng ka bophara.

Dingwe tsa merogo e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe di ka akaretsa di-carrot-e, dipharana di le letlhabula ya letlalo, khabetšhe. Go le jalo ke ka ntlha ya gore merogo e tseno e nonneng le go lema maemo a a farologaneng e tletse phepho e oketsegileng e tshwanetseng mo mmeleng ebile e bonolo go dirisiwa mo dijong tse di farologaneng. Gape batho ba e rata ka ntlha ya tatso yone e kgonang go kgatlha batho mafelong a farologaneng.

Mo temothuong di thusa go oketsa ditlhare tse di itshidila mmele. Go boloka mmu le matlhagatlhaga le go netefatsa phepho e sengwe mo dimeleng. Mo dithulaganyong tse dijo dithoro le mabele di tletse di-vitamin, diporoteini le fibre tse di thusang mo go oketseng phepo ya mmele. Go thusa mo dikotlolong dikgofa dijo ya tatso e e molemo le sebopego se se rategang.

Ga go thwe wine farming go simolola ka go lema ditlhare tsa wine. Mo mmung o nonneng le o nang le metsi a lekaneng. Wine ke mofuta wa dijalo tse di jalwang mme go tlhokega tlhokomelo e e rileng go tlhomamisa gore ditlhare di gola sentle. Kgotsa ditlhare tse dinnyane di jalwa mo masimong di tlhokomelwa ka go nosetsa go di tlhokomela le go sireletsa mo dijalong le . Ga di setse di gola di kgetlhiwe di robiwe mme morago ga moo di tsengwa mo tsamaisong ya fermentation go dira wine. Go tlhokega sebaka se se nang le letsatsi le le lekaneng nngwe o motlhofo go tsenya le tlhokomelo e e tlhomameng gore tlholego ya tatso ya wine nne molemo.

Go tlhokega mmu o motlhaba le o nonneng go godisa ditshingwana sentle. Peo e siameng le o na e e nang le boleng jo bo botoka gore e ka thusa go bona tshingwana gore di nonne. O ka tlhoka dibokosane kgotsa di-plants pots tse di dira gore go jalela tse ditshingwana ka fa mmu. Metsi a a lekaneng le one a tlhoka gore o kgone go nosetsa ka metlha gore tshingwana e gole sentle letsatsi go tlhokega sebaka se se nang le letsatsi le le lekaneng gore di tshingwana di gole ka tlholego.

Fa balemi ba dirisa mekgwa e tswelelang pele jaaka go ditlhare le go se lema mo lefelong le le leng ka metlha go thusa gore mmu o kgona go go bolokiwa. Gape le gore o kgone go nna matlhagatlhaga o thusa le ditlhare tse dingwe gore di kgone go gola sentle le di kgona le go nonofa. Gape go sireletsa tikologo ya tikologo ka go fokotsa go senngwa ga mmu ka go boloka metsi le go tlhomamisa gore di tshedi tse dingwe tse dintseng di tshela mo tikologong eo di di gole le go tswelela ka tlholego.

Ditlhoro le dijo tse di thata tse di botlhokwa thata di ka akaretsa di-peanut butter, sesame, chai seeds a di botlhokwa ka ntlha ya gore di na le phepho e ntsi jaaka bo diporoteini bo di-fibre, di-mineral la tse di botlhokwa tse di gore di tlhoka mo mmeleng wa rona, jaaka bo di magnesium, iron. Gape di thusa gore di oketsa maatla gape di tsweletsa bophelo bo botoka jwa pelo di tshegetsa le tsamaiso e e siameng ya mmele.

Tshwanetse o itse gore go tlhokomela le go tlhokomela dikokomane tse di senyang. O sireletse ditlhare tsa gago mo dikokomaneng le malwetsi. O tlamehile o itse gore o nosetse ka selekano se se lekanyeditsweng. Go tlhoka metsi ka nako e e siameng go boloka ditlhare gore di kgone go gola ka botsogo, kgotsa ditlhare tse di tlhomologileng go botlhokwa go simolola ka peo e e siameng kgotsa ditlhare tse di kgethegileng tsa rooibos. Letlalo la letsatsi le le lekaneng ditlhare tsa dikgwebo se di tlhoka metsi go gola gore di kgone go gola sentle di na le boleng jwa gore di kgone golela kwa godimo. Le mmu o nonneng le o ne wa tlhokagala gore a kgone go gola sentle di kgone go gola ka tse di lekaneng.